Ngingambuza ukuthi ushayela kanjani isitimela. Iziphi izingqinamba lezi ahlangana nazo njengoba isitimela sihamba ngesikhathi and nakhona silandela imithetho yesitimela . Nesikhathi ukuthi basibamba kanjani nokuthi abaphazamisi yini, abasiphazamisi yini isitimela.

Angibathandi abashayeli ababeka iy'mpilo zabanye bantu enqupheni ngoba kunengozi kungashona abantu, kungakhubazeka abantu ey'ngozini zey'moto. Futhi kungayenzeka ukuthi abantu balimale kakhulu ngenxa yobudedengu obenza ngabantu abangabashayeli kahle emgaqweni.

Bayiphethe kahle kakhulu kodwa masekufika kule ndaba yama e-hailing taxi kwenza ukuthi bafaka iy'mpilo zabagibeli enqupheni ngoba baphoqa abagibeli ukuthi bangene ematekisini, nonoma bengafuni.

Ngizizwa ngijabulile ngalokho, ngiqabanga ukuthi abanye abameli bomshwalense kufanele balandele kulesi sibonelo. Ngoba imigwaqo eminingi la e-South Africa inemigodi futhi le migodi imosha iy'moto ngobuningi bazo. Ize ibange iy'ngozi zemoto.

Uhambo lwebhasi ongeke ngalukhohlwa uhambo lwami olusuka ePitori ukufika eThekwini. Lalu hambo olude kodwa belumnandi kakhulu. Benginomama, nobaba, nengane yasekhaya. Kulolu hambo sihambe sabona indawo ey'ningi. Okumnandi mhla sima sithatha iy'thombe ukukhomba uhambo lwethu. Sithe mesifika eThekwini bekumnandi kakhulu koda kwasekusebusuku.

Kungayishintsha kakhulu impilo yami ngoba kuzosiza ukuthi ngiphume ngesikhathi esisodwa mihla namalanga. Nokuthi ngiphume isikhathi singekafiki. Ngize ngime amabanga amade ukuthi ibhasi lifike, ngesinye sikhathi ngima isikhathi esifishane ukuthi ibhasi lifike. Khona kungangenzela impilo ukuthi ibe nqonywana.

Ukulungisela uhambo olukanje kumele uphathe ukudla okwanele ukuhamba ibanga lonke. Ingubo ukuze ufudumale ngoba ebhasini kuyabanda, ama-earphone kuze ungabhoreki ebhasini. Ukwazi nokubukela amafilimi kumakhalekhukhwini wakho.